Ke nagana gore ka nako ya bogologolo go ne go sa berekisiwe dithibelapelegi ka gonne, batho ba ne ba sa itse sepe ka tsona, tse dingwe tsa teng ne di ise di tlhagelele, ne di ise di diriwe. Ke selo se e leng gore batho ba tlhomile go ba le kitso ka sone ka ga nako ntse di tsamaya, tse dingwe ne e le gone di diriwang, ebile batho ba bogologolo ne ba sa believe-e mo western medicine-eng, ne ba sa bone botlhokwa ba go berekisa dithibelapelegi.

Selo se se botlhokwa se ko naganeng gore ke se ithutile ka go dira diteko tsa HIV, go botlhokwa gore o itse status-e sa gago, if ever o kry-a gore o tshwaetsegile, o tla kgona gore o kry-e thuso, o nwe ditlhare go santse go na le nako, go phala gore o kry-e go setse go le lata gore o a lwala go sa tle go na le thuso o ka e kry-ang. Nka eletsa mongwe le mongwe gore a itse status-e sa gagwe ga e le gore o a lwala, o kgone go kry-a di-ARV tse e leng gore di tlo okobatsa bolwetse boo, gore bo seka tswelela go damage-a immune system-e ya mmele wa gagwe.

Ga ke ise ke be mo maemong a ma jalo, ke nagana gore ga go ka diragala jalo nka advise-a tsala jaka gore e founela di-customer care tsa di-mobile-e tse e leng gore gona janong di kgona go deliver di-ARV, ba mo tlholele gore di ka tswa di le available ko kae and then a kgone go ya ko a di kry-e. Kapa re mo thuse ka tšhelete ya gore a kgone go ya ko di private hospitaleng or private doctors, ko e leng gore a ka kgona go kry-a thuso, a kry-e dipilisi tsa gagwe.

Go botlhokwa gore o tlhaloganye tshimologo ya wa gago, ga o tlhaloganya gore e cause-itswe ke eng e, o tla itse gore ke eng e se o tshwan'tseng kwa pele kwa na o seka a se dira, gore se ka tloga sa go tlhomela mathata a go tshwana le a and-e o ka kgona go advisor batho ba gore ba seka dira selo se o se dirileng, and-e ga o itse go sa le ka pele go tlo ba bonolo gore o kgone go kry-a thuso le kalafi ya teng, ba kgona go kry-agala ka pele than go nna sebaka o kry-a o itse ka kankere go le lata, go sa tle go na le gore ba ka go thusa jang.

Bolwetsi ba HIV ga bo fole ga o tseya melemo, melemo e thusa masole a mmele gore a kgone go itwela le megare e mengwe.

TB e ka go tsena ka ditsela tse dintsi la ntlha ke gore ya tshelana, ga e le gore go na le motho wa nnang le TB o leng gore o nna le ene, or o phela le ene, ga a gotlhola a sa ithibi kgotsa le berekisa dikotlolo tse dingwe ba botlhe, e ka nne ya go tsena. Ebile gape e tshwenya batho ba e leng gore ke batho ba ba tsubang, ga e le gore o a tsuba kgotsa o ne o bereka ko e leng gore o tsenwa ke lerole mo mafatlheng, o ka kgona go kry-a TB le ga e le gore ga o a tshelwa ke mongwe o phelang le ene.

Dipilisi tsa di-ARV di nwewa ka nako e one-e gore di kgone go bereka sentle mo mmeleng.

Ke nagana gore ga re ka ruta bana ba rona at an early age gore tshotlakako ya malapa ga ya siama, le gore ba itshware jang ya ka banna le basadi ba kamoso, ke yona tsela e e ka fetsang gender based violance. Bana ba tshwan'tse ba rutiwe gore maitsholo a ntseng sentle e santse e le ba banyane, le gore ba sa etsisa se e leng gore ba gotse ba se bona, re ba tlhalosetse le ditlamorago tsa yona gore ke tse di feng.

Ke nagana gore go tshwan'tse go be le koloi e latang bagodi kgwedi le kgwedi gore ba kgone go ya ko ditirelong tsa kalafi ba kgone go kry-a dipilisi tsa bone, ebile ba kgone go tlholwa. Ebile government-e e tshwanetse gore e hire di-home based care tse e leng gore di tla kgona go tsamaya mo metseng ka metse, e tlhola batho bao ba e leng gore ba kgakala le kalafi.

Ga ke akanye gore dipetlele di na le di diriswa tse di lekaneng ka ntlha ya gore, ga o ile ko dipetleleng o tseya 'tsatsi le lotlhe pele o ka kry-a thuso. Ke nagana gore ba tlhoka didiriswa tse di lekaneng, dingaka di a tlhokega mo dipetleleng, ga go tshwane le ga o ile ko dipetleleng tsa poraefete o kgona go kry-a thuso ka pele.

Go na le molemo o ba o bitsang PrEP-e, o e leng gore o berekisiwa gore o kgone go thibela HIV. Ke batho ba bantsi ba ba sa tshepeng gore o a bereka, ba re PrEP-e e tshwana le ARV, ga se sepe se se ka thibelang bolwetse.

Dikotsi tsa go phela o tseya di-antidepressant-e o fetsa o tlhoka maikutlo, o relaya mo go tsone. Ga o sa dinwa o ka se kgone go phela sentle, ga o bone lefatshe ka matlho a mangwe, o ka feleletsa ebile maikutlo a gago a gatelegile le go feta.

Ke nagana gore botlhoko ba maikutlo o ka kgona go bo fokotsa ka go dira di-exercise-e tsa tlhaloganyo le tsa mmele, kwa ntle ga go nwa meriana.

Ga ke nagane gore go botlhokwa, go tseya thibelapelegi e tshwentse e be selo se wena le ngwana wa gago ya ka motsadi le dumelanang mo go sona. Ga se maikarabelo a baoki mare maikarabelo a motsadi le ngwana.

Re tshwanetse go ruta setšhaba ka batho ba ba ntseng jalo, gore ba seka ba tlhokomologa kgotsa ba ba tshaba, ba bone gore le bone ke batho ebile ba tlhoka go ratwa le go tlhokomelwa jaka motho o mongwe le o mongwe.

Ngwana wa twenty twenty ga wa re tswela mogola.

Santlha nka bolelela tsala ya ka gore bophelo ke ba gagwe, o tshwentse a naganele ene pele a ka nagana gore batho ba tlo mo atlhola. Ka fetsa ka mmontsha batho ba e leng gore ba kgone go batla thuso kajeko ba kgone go phela bophelo bo bo ntseng pila, ka mo thusa gore a batle poleke e e leng gore a ka kry-a thuso ko go yone, ka ntlha ya gore ba mo atlhole kgotsa ba bolelele batho ka dikgang tsa gage.

Ke nagana gore ditsela tsa setso di ya bereka ebile di a thusa, a ka ba re mathata a thoma ko gae le ditharabololo di thoma ko gae. Go buisana mo lelapeng le go batlelana thuso jaka ba lelapa, go ka thusa e le tota. Ga go na le ditsela tsa setso tse o ka thusiwang ka tsone, o ka di berekisa, ka ntlha ya gore o ka se patele ebile di kgona go boloka nako le tšhelete.

Nka kopa thuso ko bookelong gore dingaka di nthuse ka go mpha maele gore nka kgona go mo godisa jang. Ga go na le batswadi ba ba nang le bana ba go tshwana le ene, le bone ba mpha maele gore ke kgone go godisa ngwana sentle.

Ngongorego ya ka go moeteledipele, nka kopa gore ba oketse batho ba berekang mo sepetlele ebile ba thuse baoki ka go ba fa dilo tse ba ka di berekisang, gore batho ga ba tlile sepetlele ba kgone go thusiwa ka nako, o se ka kry-a o fitlha sepetlele mo mesong o bo o tshwanelwa ke go tsamaya mo gare ga bosigo. Ebile ba direle batho dijo kapa di-fruits-e tse ba ka di fiwang ga ba santse ba emetse go kry-a thuso motshegare otlhe.

Ke nagana gore ga dingaka tsa setso le tsa segompieno di ka berekisana, re ka kry-a tharabololo ya mathata a mantsi a re nang le ona. Ke nagana le gore go na le malwetse a mangwe a e leng gore ga ba kopane, ba ka kgona gore batle ka kalafi e tlo fodisang malwetse ao, ga ba kopantshitse ditlhaloganyo le kitso tsa bone.